Iinthelo ezitjalwa endaweni yangekhethu sinamaperegisi, sinamagwava, sinamabhanana sinama-apula.

Iinthelo lezi, umphakathi ziwusiza khulu ngombana zibanciphisela imali ebayithathako bokuthenga izinto eentolo njengalokha nawunokuthi ibhanana, ngesikhathi samabhanana imali evane uyikhiphe uyokuthenga ngayo amabhanana, uyakghona ukuyibamba ungasayokuthenga kodwana uvune la utjale khona njalonjalo njengama-orentji ngesikhathi sakhona nawo uyajama ungayi ukuyokuthenga eentolo ukuthi ukuthenga ama-orentji akhona la wakhe khona, nawo godi nawutjalileko uyakghona ukuzikha iintwezi uyozithengisela abantu abaneentolo

Iinthelo kungezinye zeentjalo esinazo ephasini okghona ukuzidla khonapho la uzivune khona. Isithelo nawusivunako akudingeki nofana akutlhogeki bona usithathe utjhinge naso ngekhaya uthi uyosipheka nofana uyosibilisa ukuze ukghone ukusidla, isithelo nawusivunako emthini, ukghona ukusidla khonokho begodi akunakuthi

Isithelo engisithandako li-orentji ngombana ngesinye seenthelo ezikhamba phambili njengalokha nawuzizwa ngasuthi uphethwe mgomani uyakghona ukudlala lona i-orentji uvikeleke emgomaneni nofana uphole, begodi nawudle i-orentji uthola izakhamzimba ezahlukahlukeneko ukufaka phakathi isakhamzimba esikghona ukulwa nomgomani njengalokha nawuphethwe mgomani nawudle i-orentji usiza umzimbakho ukuthi ulwe nokugula lokhu nofana nomgomani.

Iinthelo zisiza ngendlela inengi ipilo yomuntu ngombana nawumumuntu odla iinthelo, umzimbakho uhlala uphile kuhle begodu uhlala unamandla wokulwisana namagulo nofana nobulwelwe obungena emzimbenakho. Nawudla iinthelo amasotja womzimbakho anamandla begodi ayakghona ukulwa nokugula kuphume msinyana emzimbenakho ukudlula umuntu ongazidliko iinthelo okghona ukugula isikhathi eside ekubeni uphethwe kugula okuncani kuwe okungaphela ngamalanga amabili

Iinthelo ngokhunye kokudla ekufanele woke umuntu azidle qobe langa ngombana nawudla iinthelo umzimbakho uzuza izakhamzimba ezinengi begodi umzimbakho uyavikeleke kangangokuthi akusikanengi ukuthi umuntu odla iinthelo agule abanjwe kugula lula khulu nawunqophanisa nomuntu ongadli iinthelo ngamalanga, umuntu odle iinthelo uhlala asehlangothini labantu ebahlengekileko.

Iinthelo ezimila ebusika ma-avakhado, ma-apula, mapiyeri, ma-orentji, ma-naartjies.

Iinthelo ezimila ehlobo likhabe, ma-grapes, ma-strawberry, ma-aprikosi namaperegisi, ngizo iinthelo ezimila ngesikhathi sehlobo.

Iinthelo ezitholakala eSewula Afrika kwaphela yimarula, yi-baobab fruit ebizwa ngomgade wemfene, plum, yikwipiri, yi-granadilla, ngizo iinthelo ezitholakala Afrika kwaphela, kwezinye iindawo azitholakale.

Iye, kubalulekile bona abantwana badle iinthelo qobe malanga ngombana abantwana kubabantu ebasakhulako begodi nemizimbabo isatlhogwa bona inakekelwe ukuze bavikeleke emagulweni amanengi ngombana umntwana emagulweni amanengi afana nomungu nezinye, umntwana odla iinthelo umzimbakhe uhlala ukulungele ukulwa namagulo angenemzimbeni begodi ukhula aqinile umntwana odla iinthelo.

Kubaluleke khulu bona abantu abadala badle iinthelo ngombana umuntu nakathoma akhula nofana aluphala, abamdala khulu amasotja wakhe womzimba nawo ayathoma ayaluphala, ayabhalelwa ukulwa namanye amagulo angena emzimbeni yabo, ngalokho-ke nabadla iinthelo basiza imizimbabo bona ilwe nakho koke ukugula okungena emzimbeni begodu nabadla iinthelo baphila ipilo encono ukudlula umuntu ongazidliko iinthelo.

Ibhanana kusithelo esimila ngaphezulu komhlabathi begodi ibhanana kungesinye seenthelo ezingakhuli emthini, ibhanana kusithelo ozosibona ngokubatjheli begodi akusingezinye zeenthelo lezi ezikhula zibe rondo kodwana sikhula siluleke.

Ibhanana kusithelo esinombala otjheli nofana sithelo esinombala osarulana.

Amavithamini atholakala ngaphakathi kwebhanana ahlukahlukene, kunevithamini C, kunevithamini B, B six, kunevithamini B, i-two kube nevithamini B, i-three kukhona nokhunye okutholakala okufana ne-potassium, i-magnesium nefosforasi, nokhunye okunengi.

Ivithamini C etholakala ebhananeni, isiza ngeendlela ezinengi okufana nokusiza amasotja womzimba nokuvikela umzimbakho bona ungadliwa kugula, uqinisa amasotja womzimba, uqinisa nokhunye okukhona emzimbeni ukulwa namagulo nofana namalwelwe angena emzimbenakho ngaleso sikhathi begodu isiza nokuthi umzimba wamukela i-iron emzimbenakho.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa likherotsi, libhanana, li-orentji, libhatata neperegisi, ngizo ezinye zeenthelo ongakghona ukuzidla zingakaphekwa.

Iinthelo ekukatetekileko bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle, mazambana, mabhatata, mabhontjisi, yikhabitjhi namarhrunte, ngezinye zeenthelo ekufaneleko bona ngaphambi kobana ungazidla kufanele uzipheke zivuthwe ukuze uthole izakhamzimba ezaneleko begodu ekungizo umzimba ozokghona ukuzithatha uzisebenzise ukwakha umzimbakho.

Iinthelo ezihlaza ngokombala likhabe, ma-green beans, mrorho, ngaba-spinach, irude nokhunye, yi-cucumber, maswiri amancani la angakavuthwa, nama-apula, namapiyere, ngizo iinthelo ezinye ezitholakalako ezibahlaza ngokombala.

Into engingayenza nangingasahlelwa ziinkhukhula esimini nofana emasimini lapho ngilime khona, kukobana boke abantu ebesele ngibathembisile bona ngizokurhwebelana nabo ngesiphila ngirhoqise isthembiso nofana ikulumo yami bese-ke, ngitjhinge khona esimini ngiyokuhlola bona umonakalo ungangani, ngikutlolela koke phasi lokho bona, ngale nyanga nofana ngalonyaka ngilahlekelwe siphila esingangani, kuthi esiseleko ngirage naso, ngisilungise, ngisivune.

Okubangela ngokobana isivuno sakho singathengwa kungaba zizinto ezinengi, omunye wazo kukobana ngesikhathi ovuna ngaso uthi uyokuthengisa, izinto nawuzimiseleko banazo bazithenge ngokwaneleko nofana izinto ozithengileko bezingakabi sesigabeni esikulungeleko ukobana ungazivuna uyozithengisela abantu, okhunye godu kukobana izinto ozilimileko lezo azikakakhuliseki ngendlela efaneleko.

Isiphila esithengwako khulu kusiphila esimhlophe ngombana isiphila esimhlophe sisetjenziswa ekwenzeni izinto ezinengi hlangana kwazo lezo izinto, isiphila esimhlophe kwenziwa ngaso ipuphu kwenziwa ngaso istampa bese-ke, isiphila esibovu khulukhulu sisetjenziswa ekupheni iinlwana ekufaka hlangana ukupha iimbuzi, iinkukhu neenkomo. Isiphila esisetjenziswa khulu kusiphila esimhlophe ngoba sidliwa babantu.

Iindawo eziseningizimu ekufaka hlangana i-Russia ne-Ukraine, kuziindawo ezimakhaza bese iSewula Afrika kuyindawo efuthumeleko. Ezinye zeentjalo ziyakhetha iindawo lapho uzilima khona, mhlamunye nekoroyi le imila eendaweni ezimakhaza nofana ezipholileko bese eendaweni la kutjhisa khona ziyafa nofana zingakhuli ngendlela efaneleko. Zikhona iintjalo ezingamiliki kwezinye iindawo nofana iinarha.

Ipuphu yesiphila esibovu sekusikhathi eside ingasabonakali eentolo, eentolo zangekhethu awa, ayikho ayibonakali.

Iinarha ezithanda ukurhweba ngesiphila khulu kuziinarha ezifana ne-Mexico, i-Japan, yi-China, yi-Korea, ngizo iinarha umuntu engingamkhombisa zona nofana engingamtjela ngazo bona arhwebelane nazo nakalima isiphila ngombana kungizo iinarha ezithenga isiphila khulu ebalimini, okutjho khona bona nakatjhinge kizo lezo iinarha, angekhe abuya amkhonoze.

Iye, kuliqiniso, abantu abanengi ebasadla ipuphu yamabele kubabantu ebahlala eenarheni zePumalanga nenarheni yeLimpopo. Ngaleyondlela ukuze uthengise kuhle ipuphu yamabele kufanele ulimele eendaweni zangePumalanga ukutjhinga ngeLimpopo, kulapho uzokuthola khona abantu ebazokusekela nofana bathenge izinto kuwe.

Ukuze ungaqalani nesomiso kufanele uthole indawo la uzolima khona, ekuyindawo enezulu elinengi neendawo la uzokghona ukuthola khona amanzi ngobunengi, okufaka hlangana imilambo nofana amadamu wokubeka amanzi. Nawungabeka amanzi lokha izulu nalinako, uwathele endaweni lapho ungabeka khona amanzi nemadamini, uzibekele kobana isikhathi sesomiso nasifikako ukghone ukukha ngakhona uthelelele ikoroyi kobana ingatlhayeli amanzi beyife.

Iye, yoke into ethi nayivunwako ithengiselwe amanye amazwe iyawuphakamisa umnotho wekhethwapha begodi umnotho wekhethu uyathuthuka ngaleyondlela, yoke into etholakala ekhethwapha bese ithengiselwe amanye amazwe, iwuthuthukisa khulu umnotho wekhethwapha.

Izinto ofanele uzitjheja lokha nawufuna ukuthengisela iintolo ezikulu, kufanele irhwebo lakho litloliswe begodu kube nabantu ebazokuhlola bona isvuno sakho sisebujameni obukarisako na. Okhunye kufanele ubenawo woke amaphepha afunekako bese uqala isitolo ofuna ukusithengisela, uhlole bona yoke into ebayifunako unayo na, ngaleyondlela ungakghona ukuzitlolisa ubeseencwadini zabo zokuba mumuntu obathulela iimvuno nofana into ofuna ukubathengisela yona.

Imbewu yimamalamune esezingeni eliphezulu, ungayithola eenthabathabeni nofana eentolo ezisebenza ngokuthengisa imbewu, lapho yoke imbewu oyitlhogako uzoyithola begodu akusingiyo imbewu engakutjhiya endleleni, kuyimbewu esezingeni eliphezulu. Kulapho boke abalimi nofana abalimi abanengi ebathenga khona imbewu nokhunye okumayelana nokulima.

Umfuyi nomfuyi ukhetha izimvu ezifanako ngombana wenzela kobana izimvu zakhe naziya emadlelweni, nazihlangana nezinye izimvu, akghone ukuzikhetha msinyazana zakhe begodu ayibone lula. Okhunye basuke baqale indawo lapho bahlala khona kobana mhlobo onjani wezimvu ozokghona ukuphila lapho begodu ungasogoli ngokudla nangamazinga womtjhiso.

Abahlali bemaplasini bangalesi isikhathi esiphila kiso sele bafundile nje, banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha ngombana abanengi iinarha zabo sele sezibiselwe ngakibo ngokupheleleko. Lokho kukhombisa kobana banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Abahlali bendawo yangekhethu nakurhagele isomiso basebenzisa amanzi atholakala emdzweleni nofana emadamini ukuze bathelelele iintjalo zabo. Ngesikhathi la izulu lilinengi khona, babuthelela amanzi amanengi aneleko, benzele bona izulu nalingasekho bakghone ukukhamba bokunghwatha khona, bathelelele iintjalo zabo nofana banwghwathe bayokuseza ifuyo ebayifuyileko.

Abalimu into engabasiza emazingeni la alethwa matjhuguluko wobujamo bezulu, kukobana baqale bona iintjalo lezi ebabhura ngazo kuziintjalo ezifuna ubujamo obunjani bezulu. Nakukuthi indawo le alima kiyo angekhe ifanele iintjalo ebazenzako, kufanele batjhugulule izinto ebebazilima ngaphambilini, batjale lezi ezifanelwe yindawo leyo ngombana zona angekhe zibatswenye begodu zizokhula kuhle endaweni leyo.

Abalimi belizweli abazuzi ngokulinganako ngombana nawuya endaweni uthi uyokuthengisa bayatjheja kobana into yithengisako le, ilinywe ngubani nofana ikhuliswe ngubani. Isikhathi esinengi abalimi bombala omhlophe bathola inzuzo enengi nawulinganisa nabalimi bebala elinzima. Kungombana abantu basakholelwa ekutheni abantu abanzima abakwazi ukulima into esezingeni eliphezulu nababalinganisa nabanye abalimi ekungasibabantu abanzima.

Awa, akusilo iqiniso. Inyama ezele eenlarheni zeSewula Afrika kuyinyama yeenkomo ezithengiweko, ezinakho koke ukusukela emaphepheni wabanikazi bazo iinkomo lezi labo abazikhulisileko, ukutjhinga la zithengiswa khona ngombana yoke into kufanele ibenephepha begodu namapholisa azi bona ikomo le ithengiswe ngubani, uyithengisele ubani nesizathu sokobana uyithengiseleni. Yoke into iyahlolwa kuqinisekiswe, kobana kuliqiniso yoke into etloliweko emaphepheni lawo.

Benzelwa kobana inyama le ingajami igazi ngaphakathi ngombana inyama enegazi elijameleko ngaphakathi ibola msinyana begodu ibanephunga elimbi nayiloko ihlezi ingakadliwa nofana ingakaphekwa. Ukuyiphophisa kwehlisa amathuba wokobana inyama le ibole nofana inuke msinyana, inyama nayiphophileko akusilula kobana ibole nofana ibenephunga msinyana.

Awa, akukho engikusolako ngombana boke utjwala benziwa ngendlela efanako. Laba abanyenya utjwala isintu yingombana babonile kobana benziwe njani kodwana lobu obunye abakabuboni begodu abazi kobana benziwa njani.

Kubangelwa kukobana iinciliba namagaikuni zikhuliseka kuhle begodu zikhula kuhle endaweni ekulu, evulekileko kodwana iinkukhu kuziinyoni ezikhuliseka lula begodu nendaweni encani, azifuni indawo ekulu njengeenciliba, ngenye yezinto eyenza kobana iinciliba namagalikuni zilikhuliseke nzima. Begodu nokudla kwazo iinyoni ezinyezi, abantu abanengi abazi kobana ukudla kwakhona kutholakala kuphi kodwana kweenkukhu ungakuthola nanyana kukunini nanyana kukuphi.

Kubangelwa kukobana abantu banengi begodi woke umuntu uyayidla inyama yekukhu. Lokho kwenza kobana ifuneko yenyama yekukhu ibephezulu kodwana abantu ebayilethako ebantwini badose nzima begodu abantu bayithenga khulu inyama yekukhu, lapho ibekwa khona kutholakale kobana sele iyincani. Lokho kubanga kobana imali ebayithengisa ngayo ikhuphuke, beyibize khulu.

Iye, abantu abatjha bayafisa ukulima kodwana umraro omkhulu ebakhona kukobana abanayo imali yokuthenga iinarha nofana iinsetjenziswa. Urhulumende nakangabanikela koke lokho, abantu abatjha bangayikhuthalela indima yokulima begodu kungaba netlha ekorweni yezokulima, urhulumende nakanganikela ngeemali begodu asekele woke umuntu ofisa ukuba serhwebeni lokulima.

Iinkomo neembuzi kungezinye zeenlwana ezibaluleke khulu ebantwini bekhethu ngombana iminyanya eminengi eyenziwako esitjhabeni sekhethu, kufuneka zona iinkomo neembuzi manje nawuzikhuliseleko iinkomo kubangcono ngombana ukusuka uyokuthenga enye ikomo esele ikhulileko kubiza khulu, kanti nawuzikhuliselako angekhe ikudurele ikomo begodu uzoyithola lula.